Swi vile na ntshikelelo wukulu hikuva vana vo tala va xikolo u kuma ku pfuniwa eka mathicara ya vona van'wani a va hleketa a xi nga ha pfuli lembe rero ivi va vuya va huma moyeni wa xikolo ntshikelelo lowukulu hikuva vana vo tala va lahlekeriwile mayelana ti-bursary leti a ti va hakelela eswikolweni hikuva va nga ndlela leyi a yi lavekiki.

Va nga endla nxaxameto wa vanhu lava faneleke va rero ku fana na ku va ku ku ya vana etliliniki wa vumbirhi ku ya vuyimana wa wavumune i vantshwa sweswo sweswo ku hi va vanhu lava faneleke ku ya etliliniki ku nga va na vatirhi vo hlaya nyana etliliniki nakona vatirhi va le tliliniki va tirha hi ku tiyimisela.

Va nga pfuneta vanhu lava tshamaka va ri voxe va nga na vuvabyi byo karhi kumbe vutivi hi mayelana na swakudya mayelana na vanhu lava nga leti va tshamaka ka tona hi ndlela leyi swi nga va olovisela vutomi hikuva va ta va olovela.

Swi na nkoka ku paluxa mahungu lama eka vanhu lava nga tihlanganisa na leswaku na vona va ta tshuka vayeni va ya kamberiwa loko byi nga va khomangi eka loko i nga va byalanga va nga swi tivi leswaku va khomiwe hambi na loko swi ri kuteni va nga swi twisisi leswaku va twa yini leswi swi nga ta koxa vutomi bya vona tivi leswaku va tihlanganisa na yena.

Vanhu van'wana a va yi tekela nhlokweni kambe van'wana a va nga yi hikuva nkarhi wun'wanyana a wu ta kuma leswaku vanhu va famba ekusuhi na kusuhi na mhaka na switandzhaku swa ku famba kusuhi na kusuhi hi mhaka ku va.

Ku tirhisa mirhi ya vuxisi swi na switandzhaku swi swi nga ku vangela mavabyi man'wanyana lama a wu nga ma hleketelangi na wena u hleketa leswaku ya ya ku horiseni kambe ma ku vangela vuvabyi leswi leswi u swi twaka.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga va nyikaka xona i ku va va ya exiphoriseni ya pfula nandzu wa ku va va kha va xanisiwa ekaya hikuva ka ntlhanu va kha va va biwa eka tin'hweti tinharhu swi komba leswi hi siku rin'wanyani va ta nghena kaya hi bokisi.

Vatirhi hinkwavo va fanele va va nghena emugodini va mbala swilo leswi va hlayisaka swiambalo leswi va hlayisaka ku fana na na rhelelaka leswaku va nga hefemula moya lowo wo thyaka wu nga le mugodini tolo hala tlhelo na mabutsu leswaku va va va hlayisekile hambi kume ri va vavisekile va va na.

Swa vava hikuva vavasati i vanhu vo nkarhi wun'wanyani va tikeriwa nkarhi wun'wani va lava ku pfuniwa hi swilo swo karhi va langutana na swona va ri voxe swi tikomba swi va tikisela ene swi va na mbuyelo wo biha ku va n'wana a lahlekeriwa hi nuna wakwe.

Switimela swa mindzilo or swihlovo swi nga ri xinga ni swa mindzilo leswi kumeka ku na fire extinguisher lexi xitimela ndzilo ku heta ku va na phayiphi ya mati kota ku timela ndzilo.

Ambulense a hi minkarhi hinkwayo yi fikaka hi nkarhi swivangelo swa kona ku nga va ku ri mhaka ya rendzo laha yi sukaka kona yi nga vitaniwa kona nakona nkarhi wun'wani ambulense a yo huma na maphepha lama tsalatsariwa mhaka ku ambulense yi ta kota ku huma.

Nkoka wa ku endleriwa ka swihambukelo swa vanhu lava va hanyaka na i ku va loko va kota ku ya eswihambukelweni va nga zi va lwa na vona mina a ta kota ku va pfuna na vona swi va olovela ku va ti kuma ni ya swihambukelo va va ku ri na xihundla va ri ndhawini ya xihundla va.

Mavabyi lama nga tala ka ka vana hinkwaxu nakona hikuva vanhu va landzelerisa exibukwini va nga tshuki va tluleli loko va vitaniwa va tliliniki.

Ya na nkoka hikuva ya kota ku ku lawula ndzeni ka wa munhu loko ri ri henhla ku ri vuyisela ehansi ri va eka mpfhuka lowu nga kahle lowu nga xikarhi wu nga ri wa le hansi ku nga vi wa.

Hi mavonelo ya mina ndzi vona ndlela ya ximanguva lama leyi nga hlayiseka hikuva wa swi kota ku tlhela u yi landzelerisa hlamusela leswaku yi pimeriwa ka nkarhi wo fika kwihi la rini u tlhela u engetelela nakona wa swi kota ku yi landzelela.

Leswi sungula eka tinese na vatirhi va kwale vatirha hi ku ti nyiketela ku kota ku ku va vona loko va nga ri ku tirheni ku hava nhlanga leyi nga ta balekela ngati hi vona va va lawulaku ndlela ku yi ta rin'we a yi talangi ku ti nyiketela swi kota ku hatla swi hunguta layeni.

Ndzi fanele ndzi fonela ambulense leswaku vanhu va ta kota ku hi xihatla.

Vanhu va tshemba swilo leswi va swi vonaka eka social media ti vuxokoxoko bya swilo leswi va swi xavaka nakona vanhu ngetela ku swilo swi tshame swi fane swi va swi jahile kwalaho ka sweswiya swinharhu vanhu a va ha tekeli enhlokweni switandzhaku lavaku.

Mirhi leyi nga kahle i mirhi ya manguva lawa leswi tin'anga leti nga kona a ka ha ri tin'anga ta ntiyiso ku swo tala i vuxisi van'wani va famba va swi khendlela tirhisa kha swilo ku vona swina na swiyimo swa vanhu mirhi ya ya manguva lawa va tlhela va tiva leswaku va chela yini ku laveka yini nakona va swi tiva leswaku loko munhu a vabya vuvabyi byo karhi ku laveka murhi wa njhani.

Vanhu a va tirhisi ndlela ya vutisireleri lowo kumbe va endla timhaka ta masangu a va avoid a va hambana na ku khoma ngati va nga ti kuma ngati hi mavoko.

Na ku na vuvabyi ku na i tinxaka timbirhi ta ku latind latind hi leyi munhu a va a ri na xitso mara a swi tikombi a xi tikombise hi xitsongwatsongwana leswaku xi kona active active leyi yi ti kombisaka yi kona xitsongwatsongwana xa tika.

Yaha endliwa minkhuvo yo susa xinyama masiku lawa hambana nyana ka maendlelo ya kona hikuva vanhu a va ha lavi kwale va lava ku tata ximanguva.

Yi pfuna hikuva a hi vana hinkwavo lava va kotaka ku fikelela tinxaka ta swakudya leswi.

Vanhu lava va na tindlela ta vona ta ku kota ku xavisa va swi kota leswaku va teka mirhi yi tivekaka leyi nga ntiyiso va tirhisa yona yona ku navetisa bindzu ra vona vanhu valava swilo swo chipa se va swi tiva ku mintsengo yo karhi ndlela hikuva mintsengo ya ntiyiso ya mirhi leyi va yi xavisaka kumbe leyi lavekaka yi kha yi durha.

Swi kahle ku yisa vadyuhari etindhawini leti va nga ta kotaka ku hlayisa ku nga ri na vanhu lava nga tata na switori loko va fanele va hlayisa vadyuhari va swakudya va kuma tindlela hinkwato to va va.

Ndzi vona swi ri kahle hikuva a ku na mindyangu yin'wanyani ku na vanhu lava va tirhaka kambe va rindzele mali ya liya ya vadyuhari nakona hi vona va hlayisaka vadyuhari lavawani hi vona va va tekelaka va thlela va endlelaka swilo hinkwaswo.

Nkoka wa ku va na bokisi ra mpfuno wo sungula i ku loko vanhu va kota ku pfala xilondza leswaku xi nga ngheni hi switsongwatsongwana va yimisa ku halaka.

Eka ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva vanhu vo tala a va swi tivi leswaku hi nakona a ko va na leswi va nga tshemba swona kambe swi kahle leswaku vanhu va tiva laha va nga yima.

Ndzi nga n'wi teka kufana na mani na mani kumbe ku fana na vatirhi hi tekana ku ringana ku nga vi na loyi swi na yena a nga swinene kumbe i na vutsoniwa byo karhi nakona kha a tsundzuxiwa hi vutsoniwa bya yena kumbe ku vulavula hi vutsoniwa bya yena na a endla xilo hi nga hi vula leswaku a nga ka a nga swi koti u fanele a tshikiwa a ringeta handle ka loko aze a kombela ku pfuniwa.

A byi ta va byi ri kahle hikuva a ndzi ta va ndzi kha ndzi hanya or leyi ni nga na yona.

Hikuva tiphilisi ta ti-ARV nakona munhu a nga fanelangi a cincacinca nkarhi na leswaku tiphilisi ta yena ti ta va mirini.

Switandzhaku swa ku tirhisa nayiti yo leha i ku va loko se u ya tshika nayiti ngati va yi tele ngopfu ene yi huma nkarhi wo leha yi nga se yima leswi munhu a luza ntikelo wa yena a tlhe.

Vutomi bya masiku lawa byi tsutsuma ngopfu nakona vantshwa va hi va va va va kombiwe ti-social media leswaku va hatla va tiva ngopfu eka malembe lamantsongo ni va masiku lama na vona a va ha tikiseli kufana na vatswari vakhale swi endlaku ku vana vo lava ngopfu swilo va leswi va swi vonaka ka ti-social media na lomu tifonini.

Vanghana van'wani a va ntiyiso i vanghana lava va vona va va komba swilo leswi a va fane va nga va kombi nkarhi wu nga va byela leswaku va kakayela swilo swo karhi hi ku pfumala vutihlamuleri eka leswaku va va tikiseleni marito ya vanghana va vona laha swi va tikuma va endle swilo leswi a va fanele va nga swi endli.

Tiambulense a ti koti ku famba kahle a ti koti ku hatla na la a ti fika kona hikuva magondzo ma va ma nga hlayisekanga laha nkarhi wun'wanyani vavabyi va hetelelaka va.

Vutihlamuleri bya va ndyangu eka vuhlayiseki bya vadya ku va va nyika vadyuhari va vona na hi ku enela va nga tsekatseki vadyuhari vadyuhari va vona va va endlela swilo hinkwaswo.

Xo sungula va fanele va lunghisa mapatu laha ti ta vatimeri va ndzilo ti nga ta kota ku famba kona ti nga vi na nkingha nakona va fanele va endla tindhawu to tala ta va switimela laha ti timovha ta kona ti nga ta sukela kona.

Design ya xikimi xa swakudya yi tiyisisa hi langha swakudya leswi swi nga swi nga na nutrients kumbe swi nga na mihandzu leyinene vana va ta kota ku kula nakona va va va ri na nhlayo ya vana lava va va ka va ri va kota ku pima ku va tisa swakudya swa.

Ndza pfumela swikolo swi fanele swi yirisa ku xavisiwa ka swakudya leswi nga ri na swaku n'wa leswi nga ri ki na rihanyo rinene hikuva vana va ta laha swi nga ta endla leswaku va.

Leswaku n'wana wa wena a nga vi eka khombo ro tluleriwa hi .

Eka mitirho yo kala va khomiwa kahle nakona a swi leswaku va tirha va ri na vutsoniwa va khomiwa ku ringana ku la va nga ri ki na vutsoniwa.

Ina munhu u fanele a ya ka quarantine leswaku a ta a nga tluleti vanhu kumbe a nga hangalasi vuvabyi bya Corona u ta mafu na vuvabyi bya .

Ina va kota ku fikelela dyondzo hikuva ku na swikolo leswi vana lava nga na vutsoniwa ku fana na le ka ndhawu ya hina ku pfunanani laha vana lava nga na vutsoniwa va tikumaka.

Vurhangeri bya xibedhlele byi le ka xiyimo xa le hansi leswaku madokodela kumbe vatirhi va nga hloniphi ntirho wa vona lahlekeriwaka hi vutomi va ha ri tilayinini.

Va kumeka kambe a va kumeki hi xitalo mfumo wu nga tumbuluxa mitirho eka vanhu lava nga na ti-qualification ta ku hi vanhu lava nga na vuvabyi bya miehleketo.

Mfumo wu nga endla leswaku u hamba u swi mimirhi na tiphilisi na swo kota ku kumbe etitliliniki hi ndlela ya xitalo leswaku va fanele va ya titliniki.

Vuvabyi bya one bya chukele na vuvabyi ku ri bya one hi loko chukele ra munhu ri ri ehansi ku ri gonyisiwa ri ta vuya eka level ya kahle ya le xikarhi kambe lebya henhla laha ri faneleke ri hungutiwa chukele ri ta vuya .

Va tikeriwa hikuva va nga ri na va nkarhi wihi na wihi nkarhi wun'wanyani loko va fanele va ya tindhawini va hlupha tindhawu leti va nga ta tikuma va kha va hundza hi le ka tona.

Ndzi fanele ndzi vona leswaku u vulavula njhani na vanhu ku tihlanganisa na vanhu hi ndlela leyinene a nga nakona wa swi kota ku xixima vanhu a tlhela a va na mbilu ya .

Swi endla leswaku miri wa yena wu vuyelelana a tlhela a nyuka a tlhela a va na swi nga tikombi na leswaku u na vuvabyi bya HIV a fana na munhu na un'wana.

Munhu u tluleta van'wani hi vuvabyi lebyi a nga na byona a veka vutomi bya vanhu van'wanyana ekhombyeni nakona swi nga n'wi veka a khomiwa hikuva u va a kha a endla swilo leswi a swi tivaka ku swi.

Vanhu va nga nyikiwa swilo swo kota ku famba hi swona swakudya n'hweti na n'hweti va tlhela va va na vanhu masiku.

Swi nga ku vangela mavabyi yo karhi kumbe swi ku vavisa hi ndlela yo karhi hikuva mimirhi yi endleriwe ku lwa na switsongwatsongwana swo karhi emirini munhu a tikuma a karhi a a nwa murhi lowu nga fambelaniku naswona swi nga va swi kha swi dlaya miri wa yena hi .

Yi sivela ku tiambulense a ti koti ku famba a hi xihatla laha ti yaka kona hikuva tindlela ti va ti manyanini va ku ri mpfilumpfilu leswi swi endlaku ku nkarhi wa ku fika wu va wu.

A ndzi lavi ku endla ntirho lowu hikuva vupfumeri bya mina ndzi titwa i nga ri swilo leswi mi swi endlaka i swilo swa hava na vupfumeri bya mina kambe ndza swi hlonipha leswi mi swi endlaka mara a ndzi ta kombela leswaku mina mi nga ni katsi eka swi.

Xinavetiso lexiwani a xi na ntiyiso hikuva a ku lowu wu hatlaka horisiwile mavabyi yo karhi hi xihatla ku hava ku ka byi horile hi xihatla ko va timhaka ta nkarhi leswiwani ku mi dyela timali ta n'wina laha mi nga ta luzekeriwa kumbe mi lahlekeriwa mi nga voni mbuyelo wa swona swi kahle tliliniki mi nga zi mi landzelela swilo leswi va swi navetisaka hikuva mirhi ya vona a hi ya ntiyiso.

Xitori lexi ni nga tshama ndzi xi twa xo tekeriwa mali i ku va vavanuna va xava tiphilisi kumbe murhi wo nwa lowu a va hembeleriwa leswaku wu kurisa vununa kambe a ku za ngi ku va na mbuyelo lowu a va byeriwile ku wu ta va kona vuyelo.

Ntsengo mirhi wa durha mirhi yo tala yin'wana yo ya kona yi sungula eka dzana ku ya ehenhla a swi olovi ka vanhu lava nga riki ku tirheni leswaku va tikuma va karhi va boheka ku ya etitliniki mimirhi ya durha sweswi na ikhonomi yi swilo swi sungula ku durhetela.

Hikuva vanhu vo tala lava nga na vutsoniwa a va koti ku tiendlela swi va lava ku va na munhu un'wanyani loyi a va ku a ri karhi a va tekela lava a va hlayisaka a tlhela va endlela .

Hawa a byi ngheni e masangu ntsena na loko wo khumba mali leyi e na loko wo khumba ngati ya munhu loyi a nga na na wena ku ri na la u nga tsemeka ku hlangana tingati u nga va la byona ivi na ku tirhisa swi si swirhezani tirhisa na ti ya munhu loyi a nga na xitsongwatsongwana xa HIV swisinghwana leswo tsema misisi na tin'wani tindlela.

Vanhu va fanele ku tshama va ri karhi va swi tiva ku vuvabyi bya chukele mani na mani nkarhi wihi na wihi leswi endlaka va tshama va va ri karhi va tisirhelela nakona va nga kumbe ku khoma tinayiti ta vanhu lava va nga na vuvabyi bya chukele hikuva loko yo ku tlhava .

Swivandlanene i titliniki na le tikerekeni na le tindhawini ta va home based lava kotaka ku hlayisa.

Ina yi tlangile xiave xikulu hikuva vuvabyi byi nineteen a byi tlulela kusuka eka marha leswi a swi hambi munhu loko a vulavula kumbe a huwelela kumbe a yimbelela a ta tlula ma wela kun'wanyana kambe a ma ta wela eka mask.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku ka u nga nwi maphilisi hi ndlela leyinene kumbe swi na switandzhaku swi kulukumba swinene hikuva bya vona nkarhi wun'wanyani swi nga tlhela swi va endlela leswaku swi swi sungula ku feyila swi nga ha tirhi hi ndlela yona.

Ri na nkoka hikokwalaho ka ku hi vona vutomi bya vanhu va ku tala hi vona va tisaka vanhu vo.

Ndzi fanele ndzi hlamba mavoko nkarhi wihi na wihi hi tlhe ni tirhisa sanitizer loko ni lava ku endla swin'wanyana hikuva a ndzi swi tivi ndhawu leyi ni nga ku va ku ri.

Va kuma vanhu lava va nga na ntokoto yo vulavula hi mhaka ya HIV na ku n'wi tsundzuxa leswaku a hi ku hela ka misava na vutomi na loko loko munhu a kumile HIV and AIDS ko va swipimelo kumbe treatment ya yena a byi ya emahlweni.

Ndzi nga n'wi hlamusela ku sungula leswaku a hi swakudya swihi na swihi leswi a hi swihi leswi a faneleke a swi dyaka endzhaku ka sweswo ndzi hamba ndzi a faneleke a swi dya nakona a pimeriwa ku u dya swakudya swa.

Yi nga tisa ku cinca hikuva swi ta nyika vana matimba ya ku dyondza swi tlhela swi va nyika na ntlhontlho va dyondza va swi va ri na matimba va tlhela va tinyiketerile nakona swakudya leswi nga na ti-nutrients to tala.

Munhu u fanele ku ya etliliniki ku ya kambela vuvabyi bya tin'hweti ta mune hikuva leswaku a ta ku va leswaku i le ka xiyimo xihi xa rihanyo nakona se ri bihile a ta kota ku teka treatment ya .

Swi hi byela leswaku mfumo wa hina a wu le ku endleni wa wona hi xitalo kumbe hi ku hetiseka hikuva loko ko xin'we xi angarhele matiko yo tala swi endla leswaku swibedhlele ti leha swi voniwa hi nkarhi.